Ukugcwala kwezibhedlela kuyinto kona engekho semandleni ethu ngenxa yokuthi izigulo ziningi, ziningi izigulo eziphethe abantu and manje loko kugcina sekwenza ezibhedlela emtholampilo kugcwala ngendlela eyisimangaliso. Kanti-ke loku kugcina sekwenza ukuthi neziguli zingakutholi ukunakekeleka kahle ngoba onesi basuke bezama nabo ukuthi baphushe ulayini izinto yisheshe, abanye bagcine sebengakutholi ukusizakala ngendlela ekufanele ngabe bayasizakala ngayo.

Izinto eziyingozi ekuyizona ezikhulisa amathuba okuthola i-TB ukuxhawulana nokushera ukudla njengokudla, amadrinki, iyiphuzo, utshwala nogwayi ukuthi nishintshisane, ngogwayi, ama-toilet seat ngoba abanye bangamanuku emathoyilethi. Omunye afike achame esithini wena uma usufika ufika uyahlala esithini mhlampe noma uyayithinta isithi kanti lo obekade eyisebenzisa mhlampe unayo i-TB, nami mese ungayisebenzisi insipho ukugeza izandla nawe uzinakekele, ukushera iy'xubho.

I-TB idila kakhulu namaphaphu ngoba ifike ihlale khona ugcine uba umuntu okhwehlela ukhwehlela uze ugcine sowuphuma negazi, loko-ke kuyinto elaphekayo uma uzodla imishanguzo yakhona ngoba i-TB iyinto elaphekayo koda futhi uma ungayilaphi igcina iba ingozi ngoba ihamba ihambe isishaya nezinye izitho zomzimba. Okubalwa nengqondo, okubalwa amathambo kungaba kuningi nje emzimbeni wakho uma ungayilaphi.

Isifo sofuba indlela esithelelana ngayo ukuthi lowo muntu osuke enaso kuba ukuthi uyena ongazinaki two, uthole ukuthi umuntu uyabhema, uyaphuza kodwa uyazazi ukuthi uyakhwehlela ukhwehlela ngale ndlela exakile, ukhwehlela aze akhiphe igazi. Koda khona kunjalo umuntu ekhwehlela akawukhavi umlomo wakhe ukhwehlela nje budlabha, izandla akaziwashi, uyaxhawulana uthanda ukuxhawulana, uyabhema akunike ugwayi anike ugwayi omunye naye nomunye uyabheme kanjalo kanjalo uhamba eyi-spread-a nje i-TB yakhe. Iyona ndlela-ke etholakala ngayo noma esekhaya mekade esebenzisa ithoyilethi nomunye mefika futhi akasuli uvele afike ahlale nje esithini, iyaqhubeka iyanda, iyanda.

Indlela uhulumeni angangenelela ngayo ukuthi i-family planning ibe mahhala ukuze nabantu bakhuthazeke, ofuna ukuhlela akwazi ukuthi akwenze mahhala emtholampilo la endaweni le ndaweni ephephile akwazi ukuthi umuntu akwenze mahhala endaweni ephephile endaweni ey'fana ney'bhedlela, isemaklinikhi. Abantu bangaze benze ngale ndlela le engaphephile ngoba nako akukho healthy for umzimba womuntu wesifazane, ngiyacabanga ukuthi uma bekhiphe lo mjovo yakhona namaphilisi loko mhlampe kuphephile, koda nakhona uma bezokuthatha emaklinikhi nasey'bhedlela.

Ngiyacabanga ukuthi into engasiza lapho ukuthola umuntu angakhuluma naye uma ngabe kuwukuthi kunento mhlawumpe abhekene nayo noma aye eklinikhi, ukuthola ama-therapist akhona nawamahhala futhi ama-therapist. Ngiyacabanga ukuthi nalapho angasizakala ngoba kusuke umuntu mhlawumbe enokhwantalala, kunezinto abhekene kunencindezi abhekene nayo, okugcine kumenze abe umuntu ongathandi ukuba sesixukwini nabantu, agcine eba inkomo edla yodwa.

Ezinye iy'ndlela zokuvimba inzalo engasetshenziswa kuye kube ijazi sekwaba khona-ke nejazi labesifazane nelabesilisa, noma owesilisa enze i-operation ebizwa nge-vasectomy.

Ngokubona kwami awukuthinti ngoba phela naba abantu bayaqhubeka bayisebenzisa futhi ziyabasebenzela koda nami ngendlela ebengibona ngayo ukuthi le zinto mhlampe ziyanangegazi lakho nangomzimba wakho ngoba phela imizimba yabantu ayifani, omunye ingamsebenzela okunye komunye kungamsebenzeli.

I-first line drug kuba i-treatment yokuqala eye inikezwe isiguli uma ngabe utholakele ukuthi une-TB, kuye kube i-treatment yokuqala so uma kwenzeka kuba ukuthi-ke leyo treatment yokuqala ayisebenzi mhlampe iyahluleka. Mase kungenelela-ke kule treatment-ke le eyesibili ebizwa nge-second line drug.

Ukuthola imiphumela engemihle mayelana noma ukade uhlolwa igazi akube yinto enhle, kuyathusa ngoba abanye bathuka baze kuze kube kuze kube ukuthi umuntu abe novalo lokuthi emicabangweni wakhe soloko ecabanga ukuthi usezofaka usezofaka, uthi noma eseqala ne-treatment, i-treatment ayisasebenzi kahle ngoba manje unale stress. Ingakho kufanele umuntu uma kade ethola ukuthi unegciwane engathi bangaqale bamunike i-counselling athole umuntu azokhuluma naye kuqala bamenze abe-aware ukuthi lento into elaphekayo.